Ingenjana sipahla nanyana yinto ebonakala nawuyigcokileko nofana nawuyimbetheko, ibe yifitjhani.

Unomkhwenyethu ngunina lesokana elithethe udadwethu. Umma obeletha isokana elithethe udadwethu ngunomkhwenyethu.

Isimanje mtjhado wesigiyani ekubonakalisa ukuthi vane kungakaqedwa ukutjhadwa, vane kuzokubuywa kuzokuqedelelwa ukulobola nokutjhada.

Usomkhwenyethu nguyise lesokana elithethe udadwethu.

Iporiyana sikhumba esihagwa entameni, sihagwa bobaba lokha nakunomnyanya. Kuhluka ngokobana ubaba umhlobo bani. Ukusukela lapho esikhathini esinengi kusetjenziswa isikhumba sikajakalasi, abanye abobaba basebenzisa iinkhumba zeenyamazana ezikhona.

Ikghororo ziinrholwani ezimbathwa mntazana wequde.

Usomrharibo nguyise lomntazana othethwe ngumfowethu.

Ihlanzamaseko libhudwana elincani elenziwako lokha nakungenwa ngemzini nanyana umfazi nakamukelwa ngemzini wakhe. Okutjho bona kwenziwa utjwala. Utjwala lobo buzokuselwa ngubaba wakwakho nabangani bakhe mhlamunye namaqhegu. Lokho kutjengisa ukwamukeleka kwabantu emzini loyo.

Inongwana yomntwana imedwa ngedolo lakhe umntwana. Sukela lapho ibotjhwe, iganyulwe ibotjhwe ngentambo bekufike lapha iwa khona kodwana ngaphambi kokubana iwe, iyagoqwa. Iyagoqwa beyifike emathunjini wakhe, bekufike lapha yoma khona bese iyawa.

Amancina nanyana amacici ngezinye zeenhlobiso ezisetjenziswa babantu ukuzirhabisa okutjho bona zifakwa eendlebenapha nanyana zihagwa eendlebenapha ukuze bazirhabise abantu, bazirhabisa ngawo amancina.

Isikwa ngenye yokudla eyenziwe ngeflowuru. Iyabhagwa, yenziwa ngeflowuru, ngiso isikwa leso.

Incagu silwanyana nanyana yinyonyana encani.

Ibhengela ngezinye zezinto ezisetjenziswa ukuzihlobisa nanyana ukuzirhabisa emzimbeni. Ifakwa esandleni ibhengela. Enye yenziwe ngomncamo, enye yenziwa ngesiliva nanyana ngegolide, ibe bukhazikhazi.

Abomma abakavumeleki bona bakhambise ihlelo lokulotjolwa komntazana ngombana lokho khulukhulu kuyinto esetjenzwa nanyana eberegwa babantu bejasi nanyana abobaba. Okutjho bona emalobolweni, ikakhulukazi kuya abobaba. Kuba ngibo abayoziveza emzini.

Irhalani mvumo wamarhubo, kulokha bantu nabarhubako.

Umhlolokazi mumuntu ongumma owalalelwa yindoda nofana owalalelwa ngubaba wakwakhe.

Ikaba yindawo esemathumbini nanyana ngenye yomzimba esemathumbinapha ekubonakalisa ukuthi kulapha khona kuwe khona inongwana.

Isinanazelo ziimbongo nanyana magama wesibongo esithileko lokhana umuntu nabambongelelako ngokuya ngokwesibongo sakhe nangokuya ngezinto ebazibinako kwabo.

Unomrharibo ngunina lomntazana othethwe ngumnakwethu nanyana mfowethu, ngunomrharibo loyo.

Inongwana yomntwana nayiqeda ukuwa iyathathwa, ngesinye isikhathi nanyana kabanye, keminye imindeni iyathathwa iyokwenjelwa ngemva kwendlu lapha umntwana abelethelwe khona nofana iyathathwa isiwe lapha khunye lapha izakwenjelwa khona umntwana azokuhlala khona. Okutjho ukuthi ithelwathelwa ngentwanyana ngesinye isikhathi engaba mtjhoga, abanye abayitheli, abanye bayayithela.

Ababili lokha nababizana mncayethu, kusuke kubabantu bengubo abendele emzini owodwa. Okutjho bona lo omunye nakathethwe ngubhuti omdala womzi loyo, omunye uthethwe ngubhuti omncani womzi loyo. Abantu labo, abomakoti labo, bemzini owodwa babizana mncayethu ngoba bende emzini owodwa.

Idwendwe mtjhado wesintu ekubonakalisa ukuthi uhlathulula bona laba bantu sele baqedile ukulobolana nanyana bayatjhada.

Umrorho ngezinye zeenthelo ezitjalwako ekubonakalisa ukuthi ezinye zazo ziyaphekwa, awukakafaneli bona uzidle zingakaphekwa.

Ipelesi mntazana osese litlawana nanyana i-fourteen. Likhamba ngaphambili komakoti lokha nakunesimanje.

Isitjhibelabherha yikomo ebalwa hlangana neenkomo zamalobolo, ekuyikomo ekulu. Yikomo ekulu isitjhibelabherha.

Irhabi livunulo elimbathwa mntazana weNdebele, mntazana ongakabi ukhuliswa nanyana mntazana mntazana osele sakathombile.

Isikotjhi yitjadlana embathwa bantazana lokha nabaya equdeni. Abantazana mhlamunye abamhlobo womkangala.

Umdzegana mhlobo wamabhengela ngesiNdebele afakwe ezandleni afakwa bomma.

Umnayilani ngezinye zezembatho ezimbathwa bobaba ngesintu nanyana ngesiNdebele. Umanayilani ukhambelana neemporiyana nentonga.

Umgari mncamo umgari mncamo othwalwa ehloko kodwana wenziwe waba mude khulu okungangokuthi uthinta phasi. uthwalwa bomma lokha nakuwelweko nofana lokha nabanomnyanya othile.

Umadalanyana mhlobo womncamo ophothelweko okubonakalisa ukuthi ulengiswa la entanyeni njengethayi amalanga la ubizwa ngokobana yinyoka.

Umbhalo yingubo yamaNdebele enemibalabala yakwaNdebele. Ekungiyo etjhoko bona le ngubo, iveza isiko lesiNdebele nelesikhethu.

Unokhethwako ngelimi lesiyeni ubizwa bona yi-rainbow okutjho bona ingubo le yesiNdebele iphakamisa unokhethwako ngombana inemibala efana neyakanokhethwako. Eminye yemibala kubalwa hlangana umbala obovu, kubalwa umbala ohlaza kwesibhakabhaka, kubalwa umbala ohlaza satjani, kubalwa umbala otjheli nanyana umbala onzotho.

Umtshurhwana yingubo embathwa emahlombe. Esikhathini esinengi imbathwa bantazana ababangenisi bomntazana othombileko. Nangabe emzini kuthonjisiwe ngesinye isikhathi imbathwa bomma kodwana umtshurhwana womuntu ongumma othethweko awulingani nomtshurhwana womntazana omngenisi nofana ongenisileko emzini lapha kunomntazana othombileko khona.

Isihlohlo yinto ethwalwa ehloko ekungiyo ehlathulula bona umuntu sele aqedile ibanga lakhe. Uyembathiswa ubukhosi okutjho bona isihlohlo ngelimi lesiyeni ingabizwa bona yi-crown.

Umncwazi ngesinye sezambatho ezithwalwa ehloko esivikela amakhaza okutjho bona ngelinye igama kungathi bona yingwani.

Umkhala mncamo ophothelweko ombathwa bantazana nofana masokana aweleko lokha nakabuya ukuyokuwela abuya engomeni babathwesa umkhala. Ekungiwo otjengisa bona lomuntu osanda ukuyokuwela nanyana usanda ukugoduka.

Unomahlonjana ligama lomuntu wesifazani nanyana muntu wengubo.

Unomatlawana kungaba mntazana ongakathombi osesemntazana nta ongakathintwa.

Ivunulo yesiNdebele iqakatheke ngokobana abantwana bagadesi bazokufunda ngendlela ekuvunulwa ngayo. Nokobana bazi ukuthi lokha umuntu nakavunule nje vane avunula ngasiphi isizathu begodu enye into ebalulekileko ekufanele bayazi kukobana umuntu ovunule nje muntu onjani. Ngombana ivunulo le iyahluka kunevunulo yamaja, kunevunulo yamasokana, kunevunulo yabasegwabo, kunevunulo yabantazana, kunevunulo yabantazana abakhulisiweko nofana abathombileko, kunevunulo yabomma abatjha. Kunevunulo yabobaba abatjha, kunevunulo yamaqhegu begodu kunevunulo yabogogo yeke-ke iintwezi azifani.

Inaka sisembatho esisikhumba esimbathwa bomma abendileko esikhathini esinengi, okutjho ukuthi singena ngemva, sivala ngemva ukufika ngemva, ngaphasi kwamadolo ngemva. Sisembatho esinjalo.

Iphotho yingubo, amalanga la yenziwa ngomncamo, kodwana ekadeni iphotho bekusikhumba esivala emahlombe sifika sidlula emgogodlheni namanzinzo. Ngiso isikhumba leso ebesisetjenziswa ukuzivikela. Kwanjesi kusetjenziswa ingubo ephothelweko ngomncamo.

Iphephethu ngezinye zezambatho ezisetjenziswa babantu bengubo, ikakhulukazi abantazana, ukutjengisa bona umuntu usaphelele begodu muhle. Yenziwe ngomncamo, yenziwe ngomncamo iphephethu.

Ibhetjha sisembatho esembathwa msana, sembathwa msana ibhetjha lenziwe ngewulu.

Isithimba sikhumba esembathwa ngumma owendileko nofana mumuntu ongumma. Isithimba sembathwa mumuntu ongumma, sivala ngemva ukusukela edinini ukuya phasi. Okutjho ukuthi sisetjenziselwa ukuvala, ukuhloniphisa indawo yomuntu ongumma.

Itjorholo ngenye yezinto nanyana isembatho esitjengisa noma esihlathulula ukuthi umuntu ongumma uthethwe, okutjho ukuthi simbathwa mumuntu ongumma esikhathini esinengi, nanyana itjorholo yinto embathwa mumuntu ongumma othethweko.

Iporiyana sikhumba esihagwa entanyeni, sizokufika ngathi esifubeni, sivale namathumbu kancani, esimbathwa bobaba lokha ekhaya nakunomnyanya. Ubaba othetheko umbatha iporiyana lokha ekhaya nakunomnyanya, ngoba ngombana nguye usomnyanya.

Amapatlagwana ziinyathelo esikhathini esinengi ezisetjenziswako eendaweni zangemakhaya. Okutjho ukuthi ziinyathelo ezivulekileko, kodwana ziqinile. Zenziwe ngesikhumba.

Umtjhotjho ngezinye zeembatho ezisetjenziswako ezifakwa ezandlena. Zenziwe ngomncamo, okutjho ukuthi zifakwa emikhonweni.

Ibhengela ifakwa esandleni, okutjho ukuthi lokha umuntu nakafake iimbhengela zakhe, ezinye ezingena la esandleni, ezinye zizokungena la emkhonweni, esandleni nemkhonweni, njalonjalo.

Amanambasikhambe ziinyathelo ezisetjenziswa khulukhulu bomma lokha nabayokugida igwabo, nanyana nakwenzekako bona kunomnyanya. Baye bathenge amanambasikhambe, bambathe wona, ekungiwo abagidisa kamnandi begodu akhambelana nendlela evane bambethe ngayo.

Amancina nanyana amacici afakwa eendlebeni, amanye enziwe ngomncamo, kodwana anesinjana encani, nofana idrajana encani, ekungiyo engena eembotjeni ezenziweko la endlebeni yomuntu.

Ibherede mhlobo womncwazi nanyana wesigqoko, ovame ukuthwalwa bomma lokha nabaya emnyanyeni, bathwala ibherede. Lokha nakunomnyanya ekhaya, umma vane afake umkhala wakhe, then afake ibherede. Nangabe uthi ngunomnyanya, kufuneka athwale umkhala, ufaka nebherede ephezulu. Abanye bafaka ibherede iyodwa, uyakghuna umuntu ihloko le nakaqeda ukuyikghuna then afake athwale ibherede.